Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana gonne bašwa ba le bantsi ba na le metshameko ya seileketeroniki fa megaleng ya bone ebile ka dinako tsotlhe ba e fitlhela mme yona metshameko eo e ba e tshamekang gantsi e tlhoka le data gore ba e tshameke ka yone ebile gape e ba thusa thata gore ba ka e tshameka ka nako nngwe le nngwe ebile e ba thusa gore ba ka e tshameka ba le kwa dikolong ba bangwe ba ka e tshameka ba le gae ebile ba bangwe ba ka e tshameka kwa ditirong tsa bone, metshameko e ya seileketeroniki fa difounung, fa megaleng e ka thusa thata ebile e ka tlhabolola bana ba le bantsi ebile bana ba ka ithuta di le tse ntsi ka seileketeroniki ebile gape bana ba ka fitlhela dikitso tse di rileng ka metshameko e ya seileketeroniki.